Ke fumana ho le boima ho ya kleniking ho ya kopa thuso kapa keletso. Hobane ha o fihla teng, ho ya ka moo o lebehang ka teng ba o nyemotsa mme ba o ahlola pele ba utlwa le mathata a hao. Dikeletso tsa teng ha se tse ahang. Ke dikeletso tse etsang hore o nyefolehe mme o kgathale matla le ho feta.

Ho utlwisa bohloko haholo hore ebe ho na le tshohanyetso e hlahileng motho a le makgatheng a lefu. E re ha le bitsa ambulance le eme motho, moya o be o kgaohe nameng. Ho ka ba molemo haholo haeba maemo ana a ka fetoha, mohlomong puso e eketse batho le makoloi ona ana a di-ambulance a tla kgona hore ebe ha ho na le pehi, ba e potlakela ho se na lenyatso le hore na ke motho a motsho kapa a mosweu a hlokang thuso. Ho phallelwe batho ka potlako mme ba kgone ho fumantswa thuso ka potlako.

Re phela nakong e thata eo naha e jeleng metsi ka yona. Ha ngwana a le monyenyane mme a tla tleleniking a tlo batla ho thibela pelehi. O tlameha o ipotse hore na tshusumelletso e tswa kae. Bonneteng ke hore o wa ipaballa, empa re tlameha hore re be le puisano hobane e ka ba o wa hlekefetswa mme o tshireletsa hore a se ke ima.

Ka lehlohonolo la moteaphala, ke ile a re ha pula e na haholo, ya ba ka nako eo ke fetang mabenkeleng, ka kgona ho ema hore ke tle ke itshireletse. Ho emeng ha ka jwalo ke ile ka elellwa hore ba bangata haholo batho ba hlokang dipalangwang, bao ba sebedisang tsa setjhaba. Empa ho utlwisang bohloko haholo ke bana ba banyenyane ba tsamayang maeto a matelele ho ya le ho kgutla sekolong. E bi le ntho e bohloko haholo ho fumana hore re bangata ba hlokang tjhelete ya ho sebedisa dipalangwa ho ya mabakeng a fapaneng.

Ho sebetsa le batsofe ke pitso, e tshwana le bongaka kapa bona botitjhere. Ho ba le batho ba se nang kgahleho ba nyahlatsang mosebetsi wa bona tseleng ho utlwisa bohloko haholo. Ke leka ka hohle ho oketsa batho ba hlokomelang batsofe hore ba tle ba kgone ho ba teng ka nako tsohle. Hobane batsofe ba hloka thuso nako yohle, o keke wa ba nyahlatsa hara tsela. Re hloka ho rupella batho le hore ba utlwisise pitso ena ya bona mme ba kgone ho thusa ka nako tsohle.

Nako eo re phelang ho yona, re se re kgonne hore re ka theola tshwaetsano ya HIV. Ha batho ba kgona ho nwa meriana ya bona ka nako letsatsi le leng le le leng, ho theola tshwaetsano le a ka ima a ba le ngwana a shahlileng a senang tshwaetso ena ya HIV. Ha feela mmangwana a nwa meriana ya hae mme a ipoloka, ha ho sa tshwana le pele mo tshwaetso e neng e le hodimo-dimo mme motho e mong a sa kgone ho ima ka baka la hore o tla fetisetsa HIV leseeng la hae.

Hara motse ona wa rona ke elelletswe hore ho na le batsofe ba bangata, mme ba phelang ka tlasa mathata a maholo, ba hloka metsi, ba hloka le motlakase. Empa hara rona re na le batho bao e leng hore ba kgona hore ba ka arolelana le bona metsi le motlakase. Ke ne ke kopa thuso le tshebedisano mmoho hore re mpe re be ngatana e le ngwe, ho fumana tsela eo re ka thusang batsofe bana hore ba be le motlakase mme ba be le metsi malapeng a bona.

Ntate ke ne nka thabela haholo hao ka mphelehetsa mme bobedi ba rona ba ya tleleniking ho ya mamela le ho ithuta ho ipoloka bakeng la lefu lena le bitswang HIV. Ho bonahala ho na le tsela tse ngata tseo mohlomong re sa di utlisiseng hore re itlhokomele hore le rona re se ke ra fumana tshwaetso ena, empa haholoholo le hore bao re phedisanang le bona ka malapeng le ka hare ho matjhaba. Re tsebe hore na re ba thusa jwang haeba ba ena lefu lena la HIV, kea kgolwa ha se taba e thata hore re tsamaisane mmoho mme re tle re utlwisise re le babedi.

Batho ba bangata mahaeng ha ba kgone ho fihlella dipetleleng tse ka ditoropong, mme re ka leka hohle ho ba le di-mobile clinic tseo e leng hore di tla ya di ise thuso ho bona. Thuso ena e ka etsahala ha ngwe kapa habedi bekeng, moo ho bang le baoki kapa ngaka ba kgannelang ho ya mahaeng ho phallela bohle ba hlokang thuso.

Seo ke se boneng tsatsing la kajeno se nthusitse haholo, ke tlwaetse thuso e phallang ya dipetlele tsa ditoropong, empa kajeno ke sebedisitse sepetlele sa mmuso. Ha o bone ho mela e mengata, batho ha ba thuswe ka nako, batho ba kulang haholo le ba kulang ba tlileng di-checkup-ong. Ke moferefere ba dutse mmoho, baoki ba omana mme batho ha ba fumane mme ha ba utlwisisi le thuso eo ba e abelwang.

Batho ba bo mme ba fumana tshwaetso ya kokwanahloko ya HIV ha bonolo ho feta batho ba bo ntate. Ka hoo ho ye ho etsahale hore o fumane hore ka lelapeng e mong o na le kokwanahloko, mme e mong ena ha a na yona hobane ho nka nako ho tshwaetsa molekane wa hao. Le ha o e ja dipilisi tsa hao ka kelohloko ka moo o bontshitsweng ka teng, o keke wa tshwaetsa molekane wa hao, mme e mong o tla dula a ena le kokwanahloko ha e mong ena a se na yona.

Ho isa tlhekefetso ya bong sepoleseng ha ho thuse ka letho hobane, o fuwa pampitshana e bolelang hore motho ao hlekefetsang ha tlameha ho o atamela ka di-meter-ra tse itseng. Hona ho keke hwa tlisa tharabollo, empa motho o hloka hore a iswe counselling moo ho tla dulwa le yena ho buisana a rutwa ka kotsi eo ae etsang le eo ae bakang mothong eo a mo hlekefetsang. Mme e mo ruta ditsela tse ngwe tse ngata tsa ho rarabolla mathata ka ntle ho tlhekefetso.

Kea pheta hore mobile clinic ke yona e ka thusang mathateng ao a hlahelang batho ba mahaeng. Ha clinic ya mahaeng e fellwa ke meriana, ditleleniki kapa tsona dipetlele tse ditoropong, di tlameha ho sebedisana mmoho le tse mahaeng ka ho ba phallela ka meriana le ka mobile clinic e tla thusa ho ya metsaneng hore ba hlokileng ho fumana meriana ha ba ne ba ile tleleniking, ba tle ba abelwe meriana ho fokotsa tshwaetsano.